Iya nga kuvhonele kwanga ndi vhona u nga nga murahu ha musi ho kaṋiwa mavu a tshinyala nga mimuya na dzi mvula, zwino u lingedza uri ri thivhele hezwo zwithu nga murahu ha musi ho kaṋiwa. Ri nga ḓi lingedza u sia masi masalela a zwine zwa kho kaṋiwa na vhalimi vha nga ḓi lingedza hafhu u vha vho ṱavha miri na mahatsi, hezwo zwi nga fhungudza u tshinyala ha mavu nga mimuya na nga dzi mvula u swikela vha tshi yo ṱavha zwiṅwe zwimela hafhu.

Musi hu tshi khou kaṋiwa mitshelo ri tea u kana yo swika, a ri tea u kaṋa mitshelo ine i midala nga maanḓa kana yo vhibvesa. Zwiṅwe hafhu, ri tea u vhona uri zwanḓa zwashu zwo ṱamba na dzi thulusi dzine ra ḓo vha ri khou shumisa dzo ṱamba. Ri tea u kaṋa hu sa khou fhisesa u thivhela uri mitshelo i sa siṋe, ri tea u dovha hafhu ra vhona uri fhethu hune ra khou vhea iyo mitshelo a hu khou fhisesa kana u rothola.

Sunflower ndi ya vhuṱhongwa matsheloni ashu, Sunflower i ri itela mapfhura a u bika ane hana malwadze ha ri ḓiseli malwadze mivhilini yashu. Sunflower i dovha hafhu ya ita masheleni, ya itela vhalimi masheleni sa hezwi vhalimi vha tshi lima vha ya vha i rengisa. Sunflower i dovha hafhu ya ita na mapfhura a u dola ane a sia lukanda lwashu lu lwavhuḓi nga maanḓa.

Sa muhulwane wa muhasho wa zwa vhulimi kha ḽa Afrika Tshipembe ndi nga lingedza u amba na muṋe wa bulasi nda zama.

U itela uri mavu a vhe na mutakalo vhalimi vha tea u ṱavha zwimelwa zwo fhambananaho, izwi zwi ita uri mavu a vhe na pfhushi a dovhe a khwaṱhela hafhu, zwi thusa kha mutakalo wa mavu.

Dzi grains na mikapu zwi na mushumo wa ndeme kha mitakalo yashu saizwi mikapu i tshi thusa na kha vhana vha tshi ḽa vha fura. Zwi dovha zwa thusa hafhu na kha ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe sa ezwi maṅwe mashango a tshi vha khou zwi ṱoḓa vha rengiseliwa zwa ḓi ḓisa masheleni. Dzi grains na mukapi zwi dovha hafhu zwa vha zwithu zwine a zwi ḓuri mashophoni mavhengeleni hoṱhe hoṱhe muṅwe na muṅwe u a kona u zwi swikelela.

Nda ṋekedzwa tshikhala tsha u lima, ndi nga lima mitshelo yo yaho nga u fhambana maapuḽa, maberegisi, mingo na miṅwe mitshelo minzhi. Izwi ndi ngauri mitshelo i a ḓisa dzi tshelede, vhathu vhanzhi vha i ṱoḓa, mavhengele manzhi a ya renga badi mabulasini mitshelo. Ndi nga ṱavha hafhu na dzi thebvu mitshelo i thusa na kha mitakalo yashu ndi vhona u nga nda ṱavha hezwi zwithu zwi nga nnyitela tshelede nnzhi.

Miṅwe ya mitshelo ine nda i takalela ndi mango, maapuḽa, miomva, maberegisi, mapapawe, mabvani, ṋombellwa na miṅwe minzhi. Mitshelo iyo ndi vhona i tshi mpha mutakalo muvhilini wanga nahone ndi pfha i tshi ḓifha nga maanḓa.

Ngeletshedzo ine nda nga dzhia ndi ya u wana thanga nda ṱavha dzi thanga hedzo ngauri nda ṱavha davhi zwi nga si ite zwavhuḓi, muapuḽa wanga u nga si hule zwavhuḓi, zwine nda nga ita ndi u dzhia ngeletshedzo ya u thoma.

Ndimo ya maswiri i na maanḓa kha ikonomi yashu ngauri maswiri a ṱoḓiwa fhethu hunzhi sa ezwi a tshi ṱoḓiwa fhethu hunzhi vhathu vha vha vha khou ṱoḓa u a shumisa zwithu zwo fhambananaho zwine zwi ḓisa masheleni kha ikhonomi yashu.

Ndimo ya dzi nḓirivhe kha vho ramabindu vhaṱuku i ya vha vhuyedza sa izwi nḓirivhe u tshi shumisiwa dzone u ita dzi waini dzine vhathu vha a dzi rengesa zwine zwa vha zwi khou ita uri vho ramabindu vhaṱuku mabindu avho a bindule.

Musi muthu a tshi ṱavha muroho wa muxe u tea u vhona uri fhethu hune a khou ṱoḓa u ṱavha hone ho vulea zwavhuḓi lune muroho wawe u ḓo ṱavha zwavhuḓi, u tea u gwa madindi a siho tsini na tsini uri muroho wawe u hula zwavhuḓi, a dzulela u sheledza tshifhinga tshoṱhe.

Khavhishi dzi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo, afha ndi musi dzi mvula dzi tshi khou na, zwezwi dzi tshi khou na dzi vha dzi khou thusedza uri khavhishi dzi aluwe zwavhuḓi.

Khavhishi hedzi dzi a shumisiwa u bikiwa, dza shumiswa dza tshisevho tsha u sevha na vhuswa, dza dovha hafhu dza dzi shumisiwa kha u ita dzi saḽadi, ndi afho ndi musi i songo bikiwa i khou tou ḽiwa sa saḽadi.

Zwine ndi nga ita ndi nga lingedza u mu founela futhi lwa u fhedzisela arali ndi sa khou mu wana ndi nga dzhia dziḽa khavhishi nda wana vhaṅwe vharengisi vhane, vharengi vhane nda nga vha rengisela. Hu na fhethu hunzhi hune vhathu vha vha vha khou dzi ṱoḓa, ndi a ḓi vha rengisela nga tshelede ya fhasi uri dzi kone u rengiwa.

Ḽethasi i thivhela malwadze manzhi mivhilini yashu musi ri tshi ḽa mapfhura ane rabvha ro ḽa kha dzi ṋama, ḽethasi i ya thusa u kokodza ḽa mapfhura uri a sedzuluse mivhilini yashu uri a sa ri vhangele dzi thaidzo na malwadze. Ḽethasi I ya ri fha mutakalo munzhi nga maanḓa.

Mishonga ya u fhedza zwivhungu kha miroho yo ḓala, muṅwe ndi blue death, mushonga hoyu wa blue death wa u shela shela hanefheḽa kha muroho u a ṱuwisa zwivhungu kha miroho, fhedziha ri tea u vhona uri ri sa vhe ri khou ka heyo miroho nga tshetsho tshifhinga.

Miroho ine yanga vhuyedza kha tshitshavha na kha ikhonomi ya Afrika Tshipembe ndi miroho i ngaho khavhishi, mitshaini na sipinashi, hezwo zwithu zwi nga vhuyedza kha ikhonomi.

Ee, fhano kha vhupo vhune nda bva khaho vhathu vha tou ḓiṱavhela zwiḽiwa zwavho zwine vha zwi ḽa sa dzi khavhishi, mitshaini, maṱamaṱisi. Vha ṱavha zwiṅwe vha vha vha khou rengisa zwiṅwe vha tou zwi ḽa hanefha mahayani.

Ndi vhona u nga vhathu vha lima dzi green beans vhuria hu u itela uri dzi aluwe zwavhuḓi na nga uri musi hu vhuria hu vha hu sa khou fhisesa zwine zwa nga ita uri dzi tshinyale.

Tshifhinga tshe nda vha ndo ṱavha Broccoli ho vha hu vhuria, izwi ndo sedza uri vhuria ndi hone havhuḓi ha u ṱavha zwimelwa, ndo vha ndi tshi sheledza tshifhinga tshoṱhe na u thivhela uri i sa vhe na zwivhungu.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a vhulaya ndimo ya miroho kha vhupo hovhu ndi musi miroho i sa sheledziwi tshifhinga tshoṱhe na u sa renga mishonga ya u thivhela uri miroho i sa vhe na zwivhungu na u sa lima nga tshifhinga tshone kana nga khalaṅwaha yone.

Phuri ndi zwone i a funeswa mahayani nga maanḓa nga maḓuvha a madakalo na nga dzi Sondaha, phuri i ya ita uri ri ite mini, ri ite thophi ine ra ya ḓi i ḽa na dzi raisi, thophi i na mutakalo mivhilini yashu nga maanḓa.

Khaedu dzine ra ṱangana nadzo musi ho ṱavhiwa miroho i ngaho sipinatshi na khavhishi ndi nga musi dzi tshi thoma u vha na zwivhungu nga nṱhani ha u sa dzi fafadzela mishonga tshifhinga tshoṱhe, zwivhungu ezwo zwi ita uri dzi siṋe dzi sa vhe dzavhuḓi.

Ngeletshedzo ine nda nga ifha vhalimi vhaṱuku ndi uri vha tea u dzula vho renga mishonga ya u thivhela zwivhungu kha miroho na u sheledza tshifhinga tshoṱhe na u sedza miroho yavho uri i khou aluwa zwavhuḓi i na mutakalo.

Ndi tshi tou humbulela ndi vhona u nga waini i ṱavhisiwa hezwi, hu ṱavhiwa dzi ṋombelwa dzo fhambananaho, edzo dzi ṋombelwa dza lindeliwa dzi tshi vhibva, musi dzo no vhibva dza kaṋiwa, dza kaṋiwa dza isiwa haningei hune dza isiwa hone hunei dzi khou ya u ita dzi waini. Afho ndi hone fhethu hune dzi ḓo ḓi pangiwa hune dza pangiwa lwa tshifhinga tshetsho tsho teaho, nga murahu ha hetsho tshifhinga dza ḓi sheliwa zwi no khou sheliwa, dza sheliwa maboḓeloni dza konaha u isiwa fhethu ho fhambananaho dzi tshi rengiswa.

Ee fhano vhuponi hune nda dzula hone, ri a kona na u alusa phonḓa. Phonḓa hedzinoni ri dzi funa nga maanḓa nahone ri dzi ṱavha nga khalaṅwaha ya tshilimo. Afha ri vhona i yone khalaṅwaha ine phonḓa dza kona u aluwa zwavhuḓi nahone dzi dzavhuḓi zwavhuḓi. Phonḓa ndi dzavhuḓi matshiloni ashu and ndi ngazwo ri tshi kona u dzi ṱavha.

I zwi musi vhalimi vha tshi ṱavha nḓuhu huna zwithu zwa vhuṱhongwa zwine vha tea u zwi tevhela. U nga maṱavhele, maṱhogomele na zwoṱhe ezwi muthu a tshi khou ṱavha nḓuhu u tea u thoma a sedza khalaṅwaha uri khalaṅwaha ndi ya tshilimo naa. Zwino arali hu tshilimo u a kona u ṱavha nḓuhu dzawe a tshi ṱavha u tea u sedzana mavu ane a khou ṱavhela hone uri ndi a vhuḓi naa. A dovha hafhu a lavhelesa na uri nḓuhu edzo dzi ḓo kona u hula afho fhethu naa, hezwi o ṱavha u tea u dzi ṱhogomela a dzi sheledza tshifhinga tshoṱhe.

Ngadeni yanga zwine ndi nga takalela u zwi ṱavha ndi miroho yo fhambananaho dzi khavhishi, zwipinashi, dzi kherotso ma green pepper, maṱamaṱisi, dzi khavhishi na mitshaini zwezwi. Ndi vhona hu zwithu zwavhuḓi kha mitakalo yashu hezwo zwithu zwine zwi a ṱoḓea mivhilini yashu ri tea u dzulela u zwi ḽa. Ndi ngazwo ndi tshi nga ṱavha zwithu zwo no tou ralo uri ndi kone u vha ndi nazwo tsini zwi ngadeni yanga.

Zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha tshiṅwe tshifhinga ndi miroho dzi khavhishi, dzedzi zwipinashi, dzi kherotso na biṱiruṱi. I zwi zwithu a zwi ngo ntshilela na luthihi ngauri ndi na zwifuwo zwa dzi khuhu zwine a zwi ngo valelwa fhethu. Hedzo dzi khuhu dzo vha dzi tshiri dzi nnḓa zwezwo dzi tshi khou pala dzi tshi khou ḽa fhethu dza ya dzaḽa na haningei kha zwiḽiwa zwe nda ṱavha, izwo zwo ita uri zwi sa tshile zwi ṋambe zwife.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga vhurotho vhune ha vha ho ḓala gurowu a vhu na thaidzo na luthihi. Sa izwi gurowu hu zwithu zwine zwi na mutakalo badi mivhilini yashu. Fhedziha zwi dovha zwa bva kha vhathu uri zwi khovha fara hani vhaṅwe unga ḓiwana hu si na mutakalo wavhuḓi khavho. Vhaṅwe vhaḓiwana vhu na mutakalo wavhuḓi khavho, zwino hayi ndi vhona unga zwi bva kha vhathu sa izwi vhathu ro fhambana.

Mukapu une nda takalela u uḽa nga matsheloni ndi mukapu wa mugayo. Uyu mukapu ndi a u takalela ngauri ndi wavhuḓi u ya furisa nahone u na mutakalo wavhuḓi muvhilini yashu. Zwino ha mukapu o wa mugayo u shumi u tshi itiwa u vha u kho shumiswa mugayo fhedzi na maḓi. Ndi zwezwo zwine zwa vha hone kha mukapu hoyo a huna zwinzhi vho lini.

Mukapu wa makhaha na vhuswa ha hone ha makhaha ndo no ḓi wana ndi tshi khou zwi ḽa. I zwi zwithu ndo pfa zwi tshi khou ḓifha nga maanḓa nga maanḓa vhuswa ndi tshi khou ḽa na khavhishi. Hezwo zwithu ndo pfha zwi khou ḓifha nga maanḓa. Mukapu nawo ndo u shela na mafhi u ḓifha luṅwe nahone u ita uri na dangani ḽanga huvhe ha vhuḓi na mutakalo ndi vhe na mutakalo kale wavhuḓi. Tshenzhemo yanga ya vhuswa hovhu na mukapu wa makhaha ndo pfha zwi zwavhuḓi thi ngo vha na thaidzo na luthihi.

Zwine nda ḓivha nga ha makhaha ndi zwa uri makhaha a shuma u bika vhuswa na u ita mikapu. Makhaha o lugelwa kha u ḽiwa nga vhana vhaṱuku na vhahulwane. Makhaha a ita uri tsukanyo yashu i vhe ya vhuḓi makhaha a dovha hafhu a ri fha mutakalo wavhuḓi na mivhili ya vhuḓi.

Hai a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho ṱavha gurowu tsimuni yanga. Fhedziha arali ḓuvha lithihi nda ḓi wana ndi khou ṱavha gurowu ndi hafho hune ndi ḓo thoma u sedzulusa ngaha uri ḽi ṱavhisiwa hani na maga oṱhe ane nda tea u a tevhela.

Ndi vhona u nga mithenga ya kha zwinoni musi zwo no ṱhukhulwa miṅwe i ya laṱiwa, miṅwe vhathu vha vhona uri vha ite ndi ngayo sa ezwi hu na zwithu zwinzhi zwo fhambananaho zwine ra nga ita u fana na u khavhisa kha zwiambaro kana ya zwienda.

Tshifhinga tshinzhi musi hu tshi ṱhukhuliwa khuhu zwi dzhia zwifhinga zwo fhambananaho fhedzi tshifhinga tshinzhi vhathu vha dzhia tshifhinga tshiṱuku, avho ndi vhathu vhane vha vha vha songo ita mushumo wavho zwavhuḓi vha ḓo wana khuhu i songo ṱhukhuliwa zwone, hu na zwine zwo ḓi salela fhaḽa na fhaḽa. Fhedzi arali muthu a ita mushumo wawe zwavhuḓi zwa sumbedza uri mushumo hoyo wo itwa zwavhuḓi vha ḓo ḓi vhona a tshi khou fhedza mithethe yo ḓi vhalaho ee, uri a ṱhukhule heyo khuhu fhedziha vha wana zwithu zwavho mafhedziseloni, khuhu yawe yo ḓi ṱhukhuliwa zwavhuḓi.

Lukanda lwa tshifuwo lu vhulungea nga heneyo nḓila ye nda ḓi amba uri vha vhea firidzhini vha freezor u itela uri lu sa siṋe kana u mona tshihulu, hafho firidzhini lu a ḓi dzula miṅwedzi na miṅwedzi minzhi nga maanḓa lu sa khou tshinyala. Ndi yone iṅwe nḓila ine lukanda lwa nga vhulungea ngayo hu itela uri vhathu zwezwo vha tshi lu ṱoḓa vha ḓi lu bvisa vha lu shumisa zwezwo zwine vha vha khou ṱoḓa u shumisa.

Lukanda lwa tshifuwo nga murahu ha musi no bvisiwa kha hu vha na uri lu ṱanzwiwe, lu tshi ṱanzwiwa lwa vha kiḽini lwa vha lwavhuḓi, ha kona u vhona uri hu khou bvisiwa zwi songo fanelaho khaḽo lwa sa lwavhuḓi, lwa kona u vheiwa firidzhini uri lu sa siṋe kana lwa ḓi rengiselwa vhathu.

Zwi vha zwi zwa ndeme u wana muvhuso wo fanelaho ngauri tshiṅwe tshifhinga a u fhisesa a ḓo ita uri ṋama i vhibve, a u rothola nao a ḓo ita uri hu sa ṱhuvhee zwavhuḓi. Zwino maḓi ayo a tea u vha a khou fhisa lwo linganelaho a sa rotholesi, a sa fhisi, a sa fhisesi.

Mafhi uri a dzule wo vhibva a saathu u swika mimakete a vheiwa havhuḓi fhethu hu sa fhisesi sa izwi arali a vhewa fhethu ho no fhisesa a ḓo i tshinyala, zwino a vhewa fhethu hu sa fhisesi dzi firidzhini hanefha, maṅwe a teya u vheyiwa fhethu hune ha sa fhisese nahone sa rotholese u itela uri a tshi isiwa mimakete a sa tou vha o vhila kana o siṋa.

Mutakalo wa zwifuwo u ṱhogomelwa hani musi hu tshi khou ṱhavhiwa, mutakalo wa zwifuwo u ṱhogomelwa ngei nḓila, zwifuwo u tea u vhona uri musi zwi saathu u tavhiwa zwo ḓi dzula hanefho hune zwa dzula. Zwi na maḓi, zwi khou ṅwa maḓi nahone a zwo ngo dzula mufhisoni musi hezwi ho no ṱhavhiwa zwi tea u vhonwa uri hezwi zwo ṱhavheliwaho a zwi khou wela fhasi kana a zwi ho matshikani, zwi tea u vha zwi fhethu ha kiḽini zwavhuḓi.

Ee, kha tshitshavha hu na miraḓo ine vha na vhutsila kana vhutsila ha hu shumisa mukumba, vha ḓi vhudza uri mukumba a u shumisiwi musi u tshi fhedza u ṱhavhiwa, mukumba u tea u laṱiwa zwine zwa vha zwi si zwone na uri zwi si zwavhuḓi ngauri mukumba u na zwithu zwinzhi zwine wa shuma zwo fhambananaho nahone zwa vhuṱhongwa, zwinoha ee, hu na lugwada lune lu na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba.

Ee, hu na nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe muṱani wanga na hanefha vhuponi hanga, afha edzo nḓila dzo fhambananaho nga maanḓa dziṅwe ndi dzedzi dzine lu tou shidzhiwa zwavhuḓi lwa ḓibvisiwa, lwa ṱanzwiwa zwavhuḓi, lwa ḓi vheiwa hune lwa vheiwa hone kana hu firidzhini, eya nḓila dzo fhambana badi.

U tou amba ngoho nṋe a thi thu vhuya nda pfha hu tshi kho pfhi hu na mvelele ine ha ṱhavhiwa zwinoni zwi kha zwinzhi, a thi vhoni zwo fanela na u fanela uri hu kha vhu hezwinoni zwinzhi zwinzhi nga tshifhinga tshithihi, hu u itelani. Mara ndi vhona u nga henevho vho no ṱhavha zwinoni vha vha vha na puḽane uri vha ḓo tou ṱhavha vha itisa hani kana vha khou ṱhavha sa ezwi vha khou ṱhavha zwezwo vha vheya dzi firinzhini uri zwi sa sine zwiṅwe, zwinwe zwa ḓi liwa, zwiṅwe vha tou omisa vha ita mukoki, a thi tu vha na nḓivho nnzhi nga hezwo.

Nga hafha hune nda dzula hone nahone hanefha ha hashu hune nda dzula hone hu tshi ṱhukhuliwa khuhu i ṱhuvhiwa nga zwanḓa, ya ṱhukhuliwa nga zwanḓa, a hu na mitshini ine ya shumisiwa. Hu shumisiwa zwanḓa ra tou ṱhuvhisana hanefha ra ṱhukhulisana u swikela ri tshi dzi fhedza, zwine nda vhona zwi khwine ndi mitshini u tou amba ngoho, mitshini i a ri fhungudzela tshifhinga tshine ra vha ri tshi shumisa, mitshini i dovha hafhu ya thusa riṋe rine minukho i ya lenga u bva zwanḓani sa ezwi u tshi fhedza u ṱhuvha khuhu au koni no i ḽa ngori u vha u khou ḓi pfha munukho wo uḽa wa khuhu zwanḓani, zwino ndi vhona mitshini i khwine.